Izodala ukuphazamiseka okukhulu kumaketanga okuthengwa kwempahla.

Esikhathini esiningi okuhlangenwe nakho ngempahla kukaloliwe amalahle, lokhu kusiza ngoba ukuthi ukuhambisa impahla ngololiwe kusiza ngokuthi bakwazi ukugwema iy'ngozi ey'ningi lezi ezenzekayo, futhi nezinto zifika zisaphelele la ekumele ziye khona. And nakhona kwesinye isikhathi nanoma uloliwe uthathe isikhathi, kodwa ugcine ufikile laphaya and futhi uletha nento eziningi kunokuhamba kwey'moto emgwaqeni. Lokho kwenza iy'ngozi.

Izithuthi zabantu abadala zibonakala ngaphandle ziba khona, kuba khona umdwebo odwebiwe ngaphandle obhaliwe ukuthi imoto yabantu abadala abasuka kuphi, baya kuphi futhi. Lezi zomphakathi uzothola kubhalwe kuphela igama lama-association la osomatekisi kuphela. Le yabantu abadala yona iyabhalwa ukuthi eyabantu abadala nje.

Ama-shuttle indlela angashintshwa ngayo ukuthi phakathi kwayo i-shuttle kungafakwa iy'hlalo ey'ningi. Futhi bayenze kube lula ukuthi ogogo bakwazi ukungena kuyo i-shuttle kanye nalaba abasebenzisa iy'hlalo lezi ey'hamba ngamasondo phecelezi ama-wheelchair ukuthi bakwazi ukuy'ngenela khona nokuthi babe kube lula nakubo nalaba abahamba ngey'nduku lezi zokuhamba, phecelezi ama-crutches.

Kwakungithukuthelisa kakhulu ngoba kwakumele ngilinde uloliwe athathe isikhathi sakhe. Kuleso sikhathi nami kwamele ngihambe ngiyosiza abantu la ekumele ngibasize khona. Manje leyo nto yangithukuthelisa kakhulu.

Yebo, zikhona izifunda ezithile lapho impahla kaloliwe ibonakala ithatha isikhathi eside kunalokhu okulindelekile. Indawo lezo zakhona zinjengaseNatali kula la abonakala khona uloliwe athathe isikhathi. Inkinga ukuthi ololiwe abaningi ababalungisi ngesikhathi ngoba kwesinye isikhathi banokuphukela phakathi nendlela nje la ekumele andlule khona uloliwe bese aphukele khona lapho. Bese kube esinye isikhathi ekumele silindwe leso ukuze bamlungise bese adlule futhi uloliwe.

Izingxenye zebhasi ezinhle kakhulu ukuthi lishibhile, uyakwazi ukuthenga ithikithi lenyanga yonke ebhasini. Bese kube khona izingxenye zalo ezimbi kakhulu ukuthi lithathe isikhathi nokuthi kwamele uvuke ngesikhathi, uma wafika nje isikhathi sesidlule ngeke uze ulithole ibhasi. Lokho kubi kakhulu.

Imibono eyiphutha evamile mayelana nezinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala ukuthi kwesinye isikhathi kuba khona bathumele imoto engabalwanga ukuthi eyokuthutha abantu abadala, bese laba abama-taxi association befike bayimise. Nokuthi banokugcwalisa abantu abadala nje, uthole bangasahlalanga nakahle phakathi kwayo leyo moto leyo ebalandayo.

Izimali ezikhokhiswayo zokuthutha zibathinta kakhulu laba abamabhizinisi amancane, ngoba bona abafani nalaba abamabhizinisi amakhulu. Laba abamabhizinisi amancane esikhathini esikhathini esiningi kuyomele baye bayothenga, mhlawumbe kathathu noma kahlanu ngeviki kunalaba bamabhizinisi amakhulu. Laba amabhizinisi amakhulu esikhathini esiningi baya kanye noma kabili kuphela ukuyothenga zona lezi zinto abay'dingayo enyangeni, mawubaqhathanisa nalaba abamabhizinisi amancane. Futhi umehluko oba khona mkhulu kakhulu ngoba laba abamabhizinisi amancane imali yabo ephelela endleleni bathengele esandleni abafani nalaba abamabhizinisi amakhulu, laba abaziyo ukuthi iy'nto zakhona zingahlala inyanga noma iy'nyanga ey'ningi.

Ubuchwepheshe lobu bengabunzisa uma ngihamba ngebhasi ukuthi njalo ngazi ibhasi engihamba ngalo ngilifake le nto yamabhasi ye-commuting, ngi-check-e ukuthi ibhasi lami leli engifuna ukuhamba ngalo lihamba ngasiphi isikhathi futhi lekuphi ukuze ngazi ngihlezi ngazi ukuthi lisuka ngasikhathisini ekuseni nokuthi libuya ngasikhathi sini uma libuyele emuva. Lokho kuzokwazi ukungisiza ngokuthi ngikwazi ngibe nolwazi lwakhona lokuhamba kwebhasi lami.